Ke ba tshwanetse go ba mametsa go ba tlisetsa dikoloi tse e leng gore di tlile go ba tseya mo dintlwaneng tsa bone di ba ise bookelong gonne mo dipalameng le go tsamaya ditsela tse di telle go ya bookelong ba kopana le mefutafuta e farologaneng ya bolwetse e ka ba amang mo botshelong jwa bone, jaanong batho ba bagolo ke batho ba e leng gore ga ba tshwanela go tsamaya fela ba tshwara dilo gonne ba setse ba le bagolo thata ba ka amega ka pele ke sengwe le sengwe, le ya ga ba fitlha ko bookelong ba tshwanetse gore ba fiwe dijo tse di phepafatseng mmele wa bone, dijo le dino tse e leng gore ga ntse ba eme ba emetse ditlhare.

Bagodi go ya ka mo lelapeng gore ba setse le batho ba e leng gore ba ka kgona go ba tlhokomela kgotsa ba setse le bana, ga ba setse le bana bana ga ba nke ba kgona go tlhokomela motho o mogolo gonne ba tshwanetse ba ye sekolong ba tshwanetse ba clean-e ka fa ba tshwanetse gore ba tlhokomele monna kgotsa mosadimogolo gomme ga go na le batho ba bagolo go tla nna botokanyana ka gonne motho o mogolo o a itse gore ga bo monna kgotsa mmemogolo a lwala o a itse gore o tshwanetse a motlhokomele jang le gore a dirise eng.

Batho ba kgale ba ne ba tseya batsofe ba bone ba ba isa dingakeng tsa setso gore batle ba ba alafe ka ditlhare tsa setso gomme gompieno dilo di fetogile thata batho setse ba tseiwa ba isiwa ko bookelong go alafiwa ke dingaka tsa sekgowa ba bafa le ditlhare le dipilisi.

Dilo di le dintsi ga di tshwane ditlhare tsa setso le tsa makgowa tsa bookelo wa makgowa ga di tshwane thata gonne tsa setso ke tse e leng gore ke ditlhare tse e leng gore di tsamaisana le setso sa badimo ba kwa gaeno ba lelapa gomme tsa sekgowa ke ditlhare tse di ka alafang mongwe le mongwe.

Lelapa le setšhaba di ka 'ira tsotlhe go thusa batsofe gomme ga setse e le nako e leng goreng modimo o mo beetse yona o mo abetse yona motsofe o o, o tshwanetse gore ba amogele seemo se leng ka teng gomme ba tshwanetse go tswelela pele ba leka ka thata gore ba mo alafe.

Bagodi ba tshwanetse gore ba tlhokomeliwe ka metlha gore ba siame le gore ba jele dijo tse di phepafetseng mmele wa bone le maikutlo a bone.

Mafelo a le mantsi a leng gore bagodi ba ka isiwa teng fa ba lelapa ba se kgone go ba tlhokomela gomme mafelo a tshwanang le bo johannesburg old age home gomme ga e dueliwe ke tlhokomelo e e leng gore ke ya ba ga golomente.

Tlhokomelo ya bagodi le ditšhelete tse ba fiwang tsone di ka isiwa ko ba lo tlhokomelwang ko teng ko mafelong a teng gomme bagodi ba gone jaanong ba batla teng ba batla go alafiwa ke ditlogolo le ditlogolwana tsa bone le gore madi a bone ba fe bana ba bone ditlogolo le ditlogolwana tsa bone.

Batsofe tšhelete e ba e tholang ya phenšene ba tlhokomela ditlogolo le ditlogolwana tsa bone ba ba rekela dijo le dino tsa go lalla ka tsone gomme go na le ba dirisang phenšene ya bone ka tsela e sa nepagalang ba reka metsoko le bojalwa.

O ka tshwanela ke go ya ko diofising tsa SASSA mo le goreng batsofe, bana ba kwadisa ditšhelete tsa di phenšene koo le gape o ka thola tsela ya go bona madi a phenšene ya puso.

Ba lelapa ba batla go dirisa tšhelete eo go reka dijo mo ntlung le go reka dilo tse di tla tlhokomelang mokule kgotsa motsofe o o golang madi a phenšhene gomme batsofe ba bangwe ba batla go dirisa madi ka tsela tsa bona.

Motho o simolola go amogela madi a phenšhene ga a na le dingwaga di lesome tlhano ka gonne batho ba le bantsi ga ba fitlha mo dingwageng tseo ke fa e le goreng ga ba sana mebereko le gore se ba tlogetse ko meberekong ene ba bereka ko teng le mo ba bona dingwaga setse di ile.

dilo tse di ka 'iriwang ke lefapha la bookelo ke go kopantsha madi a go reka di-taxi kgotsa dikoloi tse di goreng di tla go amogela di late bagodi kgotsa batsofe kwa dintlwaneng tsa bone di ba ise bookelong metlha le ka metlha le gore ba 'ire nomoro e le goreng motsofe kgotsa mooki mongwe le mongwe kgotsa batlhokomedi ba teng ba tla kgona go ba fitlhelang teng.

Ke akanya gore ba ka ba batlela dikoloi kgotsa ditekesi tse le gore di tla ba tseya di ba ise bookelong go mme di ba tseye ko bookelong di ba busetse gae kgotsa ba ka duela baoki dintlwaneng tsa bone ba ye go ba tlhola ka matsatsi a e leng gore ba tshwanetse ba tle bookelong ka ona.

Mo ke dulang teng bookelo jwa teng bo gaufi le fa batho ba nnang teng gomme batsofe ba kgona go tseya go tsamaya fela metsotswana e le masome fela go fitlha bookelong boo baye go tlhola ba go tsaya dipilisi le ditlhare tsa bone.

Batho ba nnang mo mekhukhung ba tshwanetse go nna le ditleliniki tse gaufi le bona gonne mafelo a a tshwanang le mekhukhu ga a phepafala sentle, go tletse matlakala go kopane le batho metsi, disuritšhi le di-toilet-e le mo ba rekisetsang teng ga gwa phepafala sentle gonne batho ba kula ka pele ba tshwara ke bolwetsi ka pele.